Uhulumeni angaseka amalunga omndeni anakekela iziguli esezikhulile emakhaya ngokuthi akhe imitholampilo emningi emakhaya. Ukuze ley'guli manje kungadingeki ukuthi zilokhu zihamba amabanga amaningi noma la bantu abay'nakekelayo, kungabi nesidingo sokuthi bahambe amabanga amaningi, ukuze bazothola imithi yabo or noma eyazo iy'guli. Enye into uhulumeni angenza iy'nhlelo noma uhlelo lokufundisa la malunga omndeni anakekela iy'guli ngazo ley'guli nokuthi banganakekela kanjani ley'guli.

Ngingadinwa kakhulu futhi ngaphatheka kabi. Uma ngingayithola esimeni sokuthi ngiye kumtholampilo, ngingatholi usizo emva kwesikhathi esiningi noma ngime elayinini. Ngaphatheka kabi kakhulu futhi ngadinwa kakhulu ngendlela eyisimanga.

Yebo ngicabanga ukuthi kungaba icelo elihle kakhulu ukuthi imitholampilo isebenzise imithi yendabuko. Ingoba ngikholelwa kakhulu ekusebenziseni izinto zemvelo uma ugula, imithi yemvelo, izinto ezingenazo izinto esingazazi noma izinto ey'ningi izinto ozaziyo ukuthi zinani. Ngoba zilula ukuthi sizithole kunale mithi le eminingi eyakhiwe isetshenziswa izinto ey'ningi. Kungaba lula kakhulu ukuthi siyithole nokuthi sisuke sazi ukuthi sisebenziselani. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi icebo elihle kakhulu ukuthi sisebenzise imithi yendabuko emtholampilweni.

Imitholampilo ingasiza kakhulu ekuthuthukiseni ukufinyelela kokunakekela kwezempilo kwabantu abakhubazekile, ngoba ingenza ukuthi kube lula ukuba bafinyelele kulo mtholampilo. Ngeke kube nesidingo sokuthi abantu abakhubazekile bahambe amabanga amade ukuze bazothola usizo. Nokuthi ingasiza ukuthi abantu abakhubazekile bathole usizo ngobuningi babo.

Kungenziwa uhlelo lapho kufundiswa khona intsha ngokubaluleka kokuhlela umndeni. Into ebalulekile engenziwa esikhathini esiningi ukuthi kukhulunywe nanabazali, ukuthi abazali bazokwazi ukuthi bahlale phansi nentsha, bakhulume nayo intsha. Enye into ukuthi, kungakhulunywa kakhulu namantombazane kuphela, kukhulunywe nabafana ngoba nabo babalulekile kulezi ngxoxo, zokukhuluma ngokuhlela umndeni. Enye into kungenziwa uhlelo lapho lentsha izofundiswa khona ngokubaluleka kokuhlela umndeni.

Abanye abantu bangase bathande imithi namakhambi esintu kunemithi yesimanjemanje. Ngoba ikakhulukazi abantu abahlala emakhaya, bayijwayele. Amakhambi izinto abay'jwayele vele abajwayele ukuy'sebenzisa. Ngakho-ke kulula ukuthi bawasebenzise la makhambi. Okunye ukuthi le mithi esetshenziswayo yokukhanda la makhambi imithi abakwazi ukuthi bayithole kalula la abahlala ngakhona, nokuthi la bantu abayikhandayo le mithi, abantu abajwayelekile emiphakathini. Ngakho ke kulula ukuthi abantu babathembe la bantu. Enye into ukuthi, le mithi ikhandwe ngey'tshalo ezemvelo, ayinazo izinto ey'ningi njengale mithi yesimanjemanje.

Ngaphatheka kabi, futhi ngingadinwa okungangenza ukuthi ngivele ngigule kakhulu. Ngoba ukuya kwami emtholampilo ngisuke ngiphathekile futhi ngifuna usizo kwezempilo ngokuphuthuma. Ngakho-ke kungayenza ukuthi ngidinwe ngaphatheki kahle, ngigule, kakhulu futhi.

Yebo, ukhona umuntu engimaziyo oyilunga lomndeni wami, onengculazi, futhi ophuza ama-ARV. Iy'nkinga engibona abhekana nazo ukuthi kulula ukuthi aphathwe izifo, izifo ngaphandle kwayo ingculazi. Ngike ngamubona kaningi ephethwe isifo sofuba phecelezi i-TB. Enye inkinga ukuthi akakwazi ukuthi asebenzise noma yini ukugcoba emzimbeni. Mayengacala asebenzise noma yini, uyacala isikhumba sakhe singabi kahle avele iy'londa.

Uma, uma kungase kuphele inyanga, umtholampilo wangakithi ungayitholi imishanguzo yengculazi, phecelezi ama-A,_RV ngibona ukuthi abantu bangalimala, bagule ngendlela eyisimanga, bagulele ukufa, ngoba lama-ARV abaluleke kakhulu ukuthi ama-antibodies ne-CD four count yabo ihlale isesimeni esihle. Abantu bangagula, bangaphili, abanye bangaze bashone nokushona.

Uma benguchwepheshe wezempilo yengqondo osekela umuntu okhubazekile ngokwengqondo nangokozwelo. Ngicabanga ukuthi ezinye yezinto ezibalulekile ukuthi ngibe nesineke, ngikhulume naye kahle, ngimuzwe ngoba unemizwa eminingi. Enye into ebalulekile ngicabanga ukuthi ukumphathisa okomuntu hhayi njengento, ngimuphathise okomuntu ophilayo, Ngimenze azizwe ebalulekile, futhi ngizwelane nesimo sakhe.

I-COVID-19 ibe nomthelela omkhulu ebantwini abaningi. Abanye baye baphathwa yiso lesi sifo, abanye baphinde babulawa yiso lesi sifo. Abanye balahlekelwa imindeni yabo, yiso futhi le sifo, kuphoqeka abanye ukuthi bahlale emakhaya bangayi emsebenzini, abanye futhi balahlekelwa imisebenzi.

Uhulumeni nama-NGO bangakha imitholampilo, khona ezindaweni ezikude khona abantu abakhubazekile, kungeke kuze kube nesidingo sokuthi baye kude ukuze bathole usizo lwezempilo.

Isiguli singaqala sizwe engathi siphethwe umkhuhlane, siqale sibe nesiyezi. Kwezinye iy'nkathi isikhumba siyashintsha umbala, kubengathi uhlaza nakwezinye iy'nkathi, futhi isikhumba singaba ney'londa futhi. Kodwa zonke lezi ziyalapheka, uma uphuza imithi. Ungazizwa futhi unokushisa, uze ujuluke nokujuluka.